Ditshebeletso tsa bophelo bo botle tsa koloi e tsamayang di thusa batho ba sa kgoneng ho fihlella ditleliniking le di hospital hore ba thole meriana ya bona, ba thole le kalafo ya, e ba tshwanetseng ho e thola haufi le bona. Ka hodima moo, ditshebeletso tsa eo tsa bophelo bo botle tsa koloi e tsamayang, di thusa setjhaba hore se nne se tsebe ka mahloko a teng le hore na ba ka itshireletsa jwang?

Dumela ngaka. Ke tlile monana hore ke tlo tseba, ke thole tsebo e batsi ka mekgwa e fapafapaneng ya ho thibela pelehi. Ke kopa o nthuse hore ke kgone ho thola hore na ke mekgwa e feng e teng ya ho thibela pelehi? Le hore ke tsebe hore molemo wa o mong le o mong mokgwa oo ke o feng?

Ke ile ka lo kena dibata thoteng mme ka etela mabitla a ba seng bang etelletse pele ba lelapa la heso. Ele ha ke lo kopa ho bona hore dithohako tseo kaofela tse etsahalang lelapeng di se ke tsa fetela ho nna.

Ka hodima ditjhelete tsa dithuso tseo batho ba baholo ba di tholang kapo bona batho ba tsofetseng ba di tholang. Mmuso o tlameha ho etsa bonnete ba hore kgwedi le kgwedi, batho bao ba thola dithuso tsa dijo, ba rekelwe dijo ka hodima tjhelete eo ba e tholang. Mme ba fuwe le motlakase wa mahala, le metsi a mahala.

Nka ba eletsa ka hore kokwanahloko ya HIV ha se pheletso ya lefatshe. Ka hoo, mekgwa e mengata ya hore ba ka itshireletsa le ha ho tluwa thobalanong hore oo a senang yona, a dule a ntse a sena yona. Ka hodima moo, ka tswelopele ya technology ya mehleng ya kajeno, ba ka tswela pele ba ba le lelapa le futhumetseng. Ba ba le bana, ba ba ba hodisa bana ba bona.

Movember Campaign e reretswe hore banna ba thusane ka ho baballa bana le bona ba ipaballe. Haholoholo ha ho tluwa kgatellong ya monahano, ho tluwa dinthong tse tshwanang le bo dikankere, le ha ho tluwa dinthong tsa ho ipolaya. Hore Movember e reretswe ho fa banna sebaka sa hore ba ka sireletseha hore ba se ke ba tshaba ho bua ka dintho tse ba utlwisang bohloko.

Di-budget-e tsa dikolo ha jwale, ha di maemong a hore dikolo di ka reka dijo tsenang le phepo e ntlafetseng. Ka hoo, ho molemo hore dikolo di iketsetse diratswana mme di hire batho ba tla hlokomelang diratswana tseo. Hobaneng ha nako e ntse e ya, seo se tlo fokotsa tjhelete eo dikolo di e sebedisang ho reka dijo. Mme seo hape se tlo thusa le bana hore ba thole phepo e ntlafetseng. Ka hodima moo, se tlo thusa le bana hape hore ba ithute ka tsa temo, ba ithute le ka ho hlokomela dijalo.

Nna ke ba bona ha nngwe kapo habedi selemo eleng ntho e sa kgotsofatseng. Nka rata ha nka ka ba bona ba tlile ha nngwe kapo habedi kgweding. Hoo ho tla thusa setjhaba hore se tlwaele ho bua ka dintho tsa thero ya malapa. Mme seo se tla etsa le hore setjhaba se lokolohe hore se bue ka dintho tsa thero ya malapa.

Eya, ho nepahetse hobaneng ha jwale bana ba kena dinthong tsa thobalano ba santsane ba le banyane. Mme seo se tla ba ruta hore ba bolokeha ho tluwa dinthong tsa thobalano. Ka hodima moo, ka ha ba kena dinthong tsa thobalano ba le banyane. Ho ruta ka ditaba tsa thobalano e nepahetseng dikolong, ho tloba ruta hore ba se ke ba ba le bana ba santsane ba le banyane.

Dumelang. Nka rata ho tseba hore hobaneng ditshebeletso tsa tshohanyetso di nka sebaka ho fihla moo mo re dulang. Hore e bakuwa ke eng taba ya hore ebe nako e telele ho founetswe sepetlele mona, empa tshebeletso ya tshohanyetso ebe sa fihle ka nako? Hore na ke eng e bakang seo? Le hore na sepetlele se ikemiseditse jwang hore se fedise mathata ao a hore tshebeletso tsa tshohanyetso di tlabe di le lenama?

Ha nke ka fumana ele hore basebetsi ba tleliniking ba bapala ka mehala ya thekeng ka nako ya mosebetsi. Nka ba tlaleya ho mookamedi wa bona, kapo ka etsa kgato ya hore ke ba tlalehe ho a okametseng tsa bophelo bo botle toropong ya ka, kapo moo ke dulang teng.

Sepetlele ho pheuwa dijo tsenang le matla. Ha ho pheuwa ha ho shebuwe hore dijo di be monate, empa ho shebuwa hore dijo di matlafatse bakudi ka ho felletseng. Jwale ka tsela e jwalo, ho pheuwa dijo tsenang le matla ho ntlafatsa bakudi hore phepo ya bona ebe phepo e matlafetseng.

Ha batho ba mahaeng ba sa kgone ho fihlella dipetlele tse ka toropong, lefapha la tsa bophelo bo botle le ka romela dikoloi mahaeng hore di lo fa batho ditshebeletso tsa bophelo bo botle.

Ho ya ka nna, batho ba setjhaba ba tlameha hore ba tlohelle ho sebedisa meriana eo e sa lekowang hore na e phekola dintho tseo tse reng ya di phekola? Empa ba ka sebedisa meriana e tswang dipetleleng le ditleliniking, e tswang ditekong, eo ho tsebuwang ditlamorao tsa yona hore na di etsa eng mmeleng ya batho?